Umqobo wolwimi onokuvela phakathi komzali othetha isiXhosa nomntwana wakhe ofunda kwisikolo esifundisa ngesiNgesi, kukungaqondi kakuhle amagama okanye imigaqo esetyenziswa kwisikolo.

Ngokwenene ukufota kunye noshicilela ividiyo kumcimbi ekhaya akufanelekanga ngokuba kufuneka kugcinwe umoya wesiko kunye nenkululeko yabantu abaze kwisiko.

Ilobola ibonisa isivumelwano phakathi kwamakhaya ukuxhasa nokuhlomla ubuhlobo phakathi kwesizukulwana. Ayikwazi ukujongwa njengemali ethengwayo, kodwa njengendlela yokukhuthaza inxaxheba, yokuhlonipha imikhosi yemveli kunye neengqibelelo zomphakathi.

Ewe, iimpahla zokuzila zidlala indima ebalulekileyo ebomini bomhlolokazi. Zihlala zibonisa ukuhlonipha kumntu ofileyo kunye nokubonisa ukuxhasa noxolo kumhlolokazi. Impahla zokuzila ziyakwazi ukugxininisa umoya wokukhumbula, kunye nokwenza umhlolokazi azive ekholelwa yindlela yokuzila nokuhlala kwakhona kwiimfuno zomphakathi.

Ndiza kubakhuthaza ukuba bathethe isiXhosa ekhaya kwiimbono zenkcubeko kunye nomphakathi, ukuze bathethe ngolu hlobo ixesha elide.

Ndakhe ndahamba kumtshato wesiNtu owawumhle kakhulu. Into endayithandayo kulaa mtshato yayingumoya wokuhlonipha imikhwa kwaye kwakubonisa ukuqinisekisa ukuba yonke imicimbi yesiNtu ihamba ngendlela efaneleyo.

Isiko lesifudu lisiko esibhalela umntwana isikhumbuzo seminyaka yakhe yokukhula.

Ewe, ezininzi iinkqubo zikamabonakude zibonisa ubomi basezilokishini ngendlela enokuba yinyani, kodwa ngamanye amaxesha azibonisi ngokupheleleyo ubunzima okanye ubuhle bokuhlala ezilokishini.

Ndicinga ukuba utshintsho kwimibono ngemitshato elungiselelweyo luluncedo kuba ngoku abantu banethuba lokukhetha abo bafuna ukuba nabo ebomini babo. Kwiintsuku zangaphambili abantu babenzelwa izigqibo ngabazali okanye amalungu osapho, maxa wambi bengazi kakuhle into abayifunayo.

Abafana abakhuliswe ngoomakhulu rhoqo babona ukubaluleka kokuhlonipha abadala, ukunceda nabanye kunye nokuba nesimilo esihle.

Ndicinga ukuba into yokuqala ebalulekileyo kukunxibelelelana, ukwabelana ngeminqweno, amaxhala kunye neenjongo zobomi. Enye indlela yokwakha uthando nobuhlobo kukuchitha ixesha kunye, nokuba kukupheka, ukuhamba okanye ukwenza izinto esizithandayo sobabini.

Enye yesizathu esiphambili zolwaphulomthetho ezilokishini kukungabikho kwemisebenzi, ngokuba abantu abahlala ezilokishini ngabantu abasuka ezilalini, bafike bongeze inani ezilokishini babe baninzi.

Ndiziva ndibuhlungu kakhulu, ndidandathekile kwaye ndinomsindo, kuba umntwana wam akakabi mdala ngokoneleyo ukwenziwa isigqibo esikhulu njengomtshato. Into eyokuqala endinokuyenza kukufuna ukuqonda ukuba kwenzeke njani na oku, ndize ndithethe nomntwana wam ukuze ndizive, ndizivele ukuba uziva njani na yena.

Abantu baselokishini babonakala benobuntu obuqinileyo, obunothando nobuxhasayo. Uninzi lwabo luhlala lusebenza nzima ukuze luphile kwaye luyakwazi ukulwa neengxaki ezahlukeneyo mihla ngemihla.

Ukuze sigcine inkcubeko yethu kwifeshini yanamhlanje singaqhubeka sithunge kwaye sinxibe impahla yethu yesiNtu. Umzekelo, sinokusebenzisa ilaphu lesiNtu njengesishweshwe okanye isilika zemveli, kodwa senze impahla zale mihla ezifana neekhreyini, iijakethi okanye iijezi.

Yayingumbona ophekiweyo onemifuno kunye nenyama yenkomo eyayiphekwe kancinci ngentlama ye-garlic nezinye iziqholo zesiNtu.

Intonjane lisiko lesiNtu elithi lenzelwe amantombazana. Eli siko lisetyenziswa ukubonisa imisebenzi yemveli, ukufundisa intombazana ukuba ibe nobuntu, inkathalo kunye nokuhlonipha.

Xa upheka umqa qala ngokubeka amanzi kwimbiza, uthele isawuti, kwaye uvumele amanzi ukuba abile. Xa amanzi ebila nciphisa ubushushu, bese uthela kancinci umqa. Uzobilisa imizuzu elishumi ukuya kwishumi elinesihlanu. Ukuba ufuna ukunambitha okuqhakazileyo ungagalela i-butter okanye amafutha ukuze unikeze umqa ukunambitha, ukunambitha.

Okokuqala, umfana uya kumcela intombi ukuba ivume ukuthandana naye, kwaye ke yena umphosa umsesane njengophawu lobuvuma. Emva koko isithembiso sokuba bahlale kunye njengomfazi nomyeni siyavunywa. Kumhlangano ophakathi kwamakhaya kufunwa ukuba kuthatyathwe isivumelwano phakathi kwentsapho yomfana kunye nentsapho yentombi ukuze kuqinisekiswe ukuba yonke into iyahambelana nezithethi zesiNtu.